Kuyinkinga kakhulu ukufinyelela emalini eyengeziwe futhi nokufuna ezoxhaso emabhange lapha eNingizimu Afrika, kakhulukazi uma ungumuntu onsundu futhi ungusomabhizinisi osafufusayo osafuna ukuxhaswa kuba nzima kakhulu. Lokho kuba nomthelela omumbi kakhulu empilweni yakho ngoba uvele ungazi ukuthi uthathe ini, uhlanganise nani.

Kubalulekile kakhulu ukufundiseka kwezemali futhi uthole usizo kumuntu owaziyo ngokusebenza kwezimali ngoba futhi uma uboleka imali, kumele ukhone ukuthi uzame ukuthola i-interest rate ephansi futhi indlela yokukhokha i-term, kube iminyaka ibe mfishane, ukuze ungazitholi usukhokha izimali eziphezulu noma eziphindwe kabili noma kathathu ngenxa yendaba ye-interest kanye neminyaka oyikhokhayo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi inkontileka yakho uyifundisise uma unikezwa yona, noma uthole ummeli kuze ayibhekisise kahle inkontileka yakho, ngoba bafaka amagama okunzima ukuthi uwazi noma owaziyo ukuthi achazani. Bese uma ukuthi usunenkinga beveze lawo magama kanti wena wawungawazwanga, futhi ungazi ukuthi achazani, futhi izinto ezibalulekile bazibhala ngamagama amancane okuba nzima ukuthi uwanake futhi uwafunde. Mese bakubamba ngawo uma sufuna noma usunenkinga yenkontileka yakho.

Izinto okumele uzibheke noma okungamele ngiy'bheke ukuthi uma ngifaka abanye abantu phakathi kwi-medical aid yami, amazinga noma intela engizoyikhokha ngonyaka izonyuka kangakanani? Noma futhi uma bengikhava kuzoba imalini ikhava yami? Lokho kuzoba namthelela muni kwimali engiyitholayo ngenyanga?

Ngingakuthokozela kakhulu ukuthi ngifakwe kumasingcwabisane, ngifakwe umqashi wami, ngoba ngiyokwazi ukuthi uma sengingasekho emhlabeni, umndeni wami uzoluthola usizo lokuthi bekwazi ungifihla, futhi izindleko zokufihlwa kwami ziyobe zikhishwe umqashi wami. Lokho kuyothula umthwalo omkhulu emndenini wami uma singasekho emhlabeni.

Kungamele bebhale phansi ukuthi bebe futhi nesivumelwano phakathi kwabo ukuthi imali ikhishwa kanjani, futhi umuntu eyikhiphe ngemvume yomunye. Uma umuntu efuna ukukhipha imali kwaziswe omunye ukuthi yena ngabe unolwazi yini lokuthi ikhishwe le mali, futhi ngabe uyavuma yini ukuthi lona omunye ahlekisana naye, noma aphethe naye i-akhawunti ukuthi uyavuma yini ukuthi ikhishwe le mali ukuze bengabi nezingxabano phakathi kwabo.

Esikhathini samanje kuyashesha kakhulu uma ufake isimangalo kumshwalense wakho uma ufuna ukukhipha izimali. Esikhathini esiningi bathatha usuku noma izinsuku ezimbili ukuze bexilonge isicelo sakho somshwalense. Kumele nje wena ufake la maphepha abawadingayo ukuze isicelo sakho bekwazi ukusamukela kahle.